Eya batjha ne ke rata ho le hlalosetsa ho re dijo tsena tse re di jang kajeno tjenana di tswa sa ka. E se le dilemo jwale ke ikhudisetsa dijo tsa ka, ka hobane ke bone theko ya tsona dishopong e le hodimo haholo. Ka bona ho loketse ho re ke sebedise mobu o ke nang le ona jareteng mona ho re ke iqalle serapa sa ka.

Serapana seba sa rona sa setjhaba se loketse ho re re sebeletsa kaofela. Jwanong ne ke bona ho le betere ho re re jale mahapu. Tje le bona ho re nako ya teng ya fitlha. Jwale, mahapu ana a hlekefetswa ke dikokonyana. Tlamehile re sebedise ntho e bitswang pesticide, re futhefuthe makaleng a mahapu ho re di ska tloha di ya kenelwa ke dikokonyana.

Eya ke ya dumela hore ha batho ba batsho ba ka fuwa menyetla le naha, ba ka kgona ho iphidisa. Le ka ntle ho iphedisa, ba ka kgona ho etsa mesebetsi pakeng tsa batho ba bangata. Rona mona Afrika Borwa, dinomoro tsa balimi ba batsho di tlase haholo. Moruo o mongata wa naha o ntso o le matsohong wa wa makgowa. Jwale ha o ka etsahala hore ba fuwe naha le bona, ba ka bontsha bokgoni ba bona ho re nthwena ba kgona ho e etsa.

Ke nahana ha ba tsebe ho re letlalo la kgomo le bohlokwa ha kakang. Ha ne ba ka tseba ho re letlalo la kgomo le kgona ho fetolwa dieta le diphahlo, ne ba ka kgona ho bona monyetla wa ho oketsa tjhelete e ba e etsang hoduma e ba e tholang ka ho hlaba dikgomo le ho rekisa nama ya teng. Ha ba ka thola feela tshedimoso ya ho re letlalo le sebetsa eng ene ke bo mang ba le rekang ba ka, ba ka tlohela ho le lahla.

Ke ka rata ho ruta setjhaba sa lekeisheneng lena ho lema ka hobane, bolemi ke bophelo ba rona kaofela. Hape lekeishene la lona ha le ka lema le ka , le ka thusahala ka ho boloka space se se ngata. Naha e teng e ngata mo hape tla le qoqosela ho re le jale difate ha le ka bona hona le mo ho holang pone.

Ke ya dumela ho re difofane tse nyane di ka thusa bo rapolasi, especially ba nang le polasi tse kgolo. Ba ka kgona ho fofisa sefofane se se senyane ho re se ne nne se se shebe progress ya dijalo tsa tsa tsa rapolasi.